Ke nagana gore a ka re le ba boditšhaba le rona maAforika Borwa, gore re kgone go tshegetsa meletlo e diragalang, re kopane, re tshwanetse fela gore re respect-e di-culture tsa batho ba bangwe, ebile re kgone go di-embrace-a, re be ngatana e nngwe.

Ga go ka dirwa event-e ya gore go binwe, go nne le mmino, ke moo go ka tswelelang botswerere.

Ga re ka tshwara metshameko ya baagi, ke nagana gore pharologanyo e tlo ba go rona ya ka baagi, re tlo kgona go kopana, re enjoy-e mme re utlwane.

Re tshwanetse go kopantsha ditlhogo re le ba botlhe, re kgethe melao e e leng gore e tla berekela motho mang le mang.

Mafelo a rona a tshamekelwa a sa tlhokomelweng ke tatlhego ya heritage-e le culture tsa rona, a tshwan'tse a tlhokomelwe gore le bana ba rona le bana ba bana ba rona, ba kry-e a santse a le mo maemong a kgatlhisang.

Ga e tshwere dipapadi tse di jalo, go bile monate, setšhaba se kgonne go kopana, not only ba kgonne go kopana, ebile ba kgonne le go dira madi ka gore banngwe ba hirilwe gore ba tle eventeng, ba tlo entertain-a setšhaba, ba bangwe ba tlile ka dijo tsa go farologana ba rekisetsa batho ba di-country tse dingwe.

Ga ne e le nna moemedi wa toropong, ne nka kopantsha basetšhaba saka, ra dira gore re simolole di-project-e tse e leng gore di tla thabisa ba baboditšhaba jaaka tsa mmino le tsa go bina. Ebile re bone gore rea phepafatsa, re jala le mablomme a mantsha mo di-park-eng tsa rena, re di thome mathamong, di bone gore di tlhokometswe, le ditsela tsa rona e be ditsela tse di senang di-potholes, gore re seka ra senyetsa baboditšhaba dikoloi.

Nka dira seo ka gore ke 'ire di event-e kgwedi le kgwedi, gore batho batle, batle go bogela ba ntshe tšhelete ya go tsena, ke tsela ya ka e nka dira madi. Le di opportunity for batho ba bangwe, go be le distalo tse go rekisiwang dilo tsa go fapologana, ke bitse le batho ba e leng gore ba kgona mmino kgotsa go opela, gore ba tlo perform-a mo di-event-eng.

Dithamalakwane di ruta bana gore ne go diragalang kgale pele ba fitlha lefatsheng, ebile ba kgona go nna ba spend-e nako le bokoko le borremogolo ba bone, ba utlweletse dithamalakwane, e dira gore bana ba tlhomphe nako ya lelapa.

Nka mo rotloetsa gore sengwe le sengwe se a se dirang, a se dire ka botswapelo ka bojotlhe ba gagwe, a ka se itse if kamoso e ka tsoga e le sengwe se se mo phidisang, mme a tlhomphe batho ba tshamekang le bone.

Nka mo thusa ka go mo ruta gore a phatlhalatse nako ya gagwe jang, gore a kgone gore a nne le nako ya go dira dilo tse dingwe tse di botlhokwa, mme a sa tlogele go follow-a se a se ratang mo bophelong. O tshwan'tse a itse gore o manage-a nako ya gagwe jang.

Ee, ke kile ka e bona, go na le bašwa ba neng ba tshameka kgwele ya dinao, o mongwe wa bone o kgone go tswelelapele a join-a ditlelapa tse di tona, kajeko ke tsela ya iphidisang ka yone.

Dikakanyo tsa gore se bone motshameko jaaka motshameko fela, mme jaaka caarer e e leng gore e ka tsoga e go phedisa, o e tseye serious.

Tlhabololo ya bašwa e ka thusa gore bašwa ba rona ba kgone go ba successful, go atlega mo bophelong, ba kgone go kry-a di-resources le di-opportunity tse ba di tlhokang.

Bana ba tlhoka nako ya go focus-a mo dibukeng tsa bone, ba phela ba tshameka di-sport-e tse ba di tshamekang mo di inthaneteng and-e go na le dipapatso tse di tlhagelelang tse e leng gore di ka ba senya menagano. Ebile gape, di ba affect-a physically ka ntlha ya gore ga o nna sebaka se se telele o lebeletse screen-e sa computer kapa smartphone-u se ka go bolaya le matlho.

Metshameko e thusa bana go ba phele ba itekanetse, e ba fa nako ya gore ba kgone gore mebele ya bona e exercise-e, ebile le tlhaloganyo e kgona go ba relaxed ga ba tshameka.

Ke kile ka leka go tshameka kgwele ya dinao, ka fetsa ke tlogetse ka gore mo community-ing ya rona ne go sena banyana ba le bantsi ba e leng gore ba tshameka kgwele ya dinao.

Re ka diragatsa di-drama ebile re ka bina setso go ba bontsha setso sa rona jaaka baTswana, mme gape re ba boke ba boditšhaba.